Njengoba kwakudingeka amaningi, kwakumele ngithole iy'ndlela ey'hlukahlukene zokuthola amanzi ukuze umlilo ungabhebhetheki kakhulu, sisebenzise amapayipi amaningi abanye baqhamuka emacaleni ahlukile ukuze bakwazi ukuthi bacim'mlilo. Iyona ndlela-ke eyenza ukuthi sikwazi ukuthi umlilo siwucime ngoba omunye wayeqhamuka ngangasokudla, ngaphambili, nangakwesokunxele ukuze umlilo sikwazi ukuthi siwunciphise kancane kancane, ugcine uphelile.

Amabhizinisi kumele kube yiwona asondela kubantu abakhubazekile noma azame ukuthola indawo esondelene nabo abazokwazi ukuthi baqinisekise ukuthi umhlaba wakhona uyalingana noma bakhe amaqembu ukuthi abantu abakwaziyo ukufinyelela kuleyo ndawo kungabi indlela ende. Abangakwaziyo bakwazi ukuthi lapho kuleyo ndawo ukhona umuntu ozokwazi ukuthi asondele amthathele amlethele endlini.

Njengoba sonke sinenkinga kagesi, mangabe kwenzekile ukuthi uhambile mhlampe kwenzeke ukuthi ama-generator lawa kumele engabe iwona asebenzayo ukuze agcine ugesi ukhanya ayaphela noma afile. Nathi asikwazi ukuthi kubekhona esikwazi ukukwenza kodwa sizozama ukwenza iy'ndlela yokuthi ishesh'lungiswe i-generator ukuze kungabibikho nkinga. Okunalokho futhi okudlula lokho sizofaka eyesibili eyokuthi mangabe kuleyokuqala iba nenkinga kungena leyesibili, kungabi nayo indawo la singeke sikwazi ukuthi sitholakale khona.

Imfundo eyisisekelo yosizo lokuqala kumele iqalwe abantu besebancane, ngisho noma besase sikoleni ifundiswe emazingeni aphansi ukuze omunye mangabe eseqophile ukuthi uyongena kuyona azi ukuthi ama-basics uwabambile.

Mngani, ungasabi ukuthi kukhona ama-COVID booster. Kumele ufunde nawe wazi ukuthi ugculisekile ngalento oyifundile. Uhlale ukuthi uyayazi phambi kokub'uthathe isinqumo.

Ukufunda ukulima kwabafundi kuyint'ebalulekile, kakhulukazi emazingeni aphansi ngoba usubafundisa indlela yokuziphilisa. Usubanikeze ithuluzi lokuthi bakwazi nangelinye ilanga mangabe kuthiwa akukho ukudla endlini angakwazi ukuthi kubekhona akuthathile akutshalile kubekona okusezokuba ukudla.

Mngani, kumele uzifundele ukuze wazi ukuthi yini ekhona, kungani kuthiwa akusadingeki noma kuyadingeka yini ukuz'thole iqiniso lalent'eshiwoyo ngoba abantu bayawakhuluma amanga. Manje kuyasiza ukuthi nawe ukwazi ukuthi uzifundele uzibhekela wena ukuze uthath'isinqumo esohambisana nawe.

Kuyinkinga-ke ukuthi-ke kungayiphazamisa noma angeke kuyiphazamis'inhlalakahle yomuntu, ngisho noma kuthiwa ngokwengqondo noma ngokozwelo. Ngenxa yokuthi inhlanzeko eyenziwe ngendlela ekufanele ingakuphilisa ikujabulise kodwa engenziwanga ngendlela iyona-ke engaze izik'phazamise inhlalakahle yakho iphinde futhi iphazamise umoya wakho.

Abasebenzi bezempilo kumele bamchazele umuntu nomuntu ukuthi umgomo wenzani, ukuze azi naye ukuthi umangabe uwuthatha uwuthathelani uzomsizaphi futhi uphephile yini kuyena, ngoba uma ngabe uzovele uthi akathath'umgomo engawuqondi kuzobanga lowo muntu ukuthi angabaze. Kubalulekile-ke ukuthi achazelwe ukuthi umgomo wani wenzani emzimbeni ukuphephisa kanjani futhi.

Ukulandela iseluleko sezempilo ey'nkundleni zokuxhumana kuyingozi kakhulu ngoba omunye usukela manga noma omunye ukhuluma ngento eyamsebenzela ngoba yena ikona okwakulungele umzimba wakhe. Mangabe ungayicwaningi uzibhekele wena ukuthi yini into ezokusebenzela wena noma ubuze udokotela wakho ungazithola ususengozini noma impilo yakho isisengcupheni usuzigulisa.

Ophatheke kabi noma olimele ngokomoya ufun'ukuhlaliswa phansi um'khombis'ukuthi indawo angakwazi ukukhuluma kuyona akhululeke lena ukuze akwazi ukukutshela ukuthi inkinga ikuphi, kusukaphi kuyaphi usungamsiza kanjani ngaleso sikhathi ngoba awukwazi ukuthi uvele ukuzicabangele wena ungazi ukuthi inkinga isukaphi.

Izimoto bezibheke phezulu eyodwa beqhamuka ngenhla kanti izophaphalaza iye kulezi eziqhamuka ngezansi, yabeke isiyashaya ibheka phezulu yaval'umgwaqo. Le ebiqhamuka ezansi ilimele kakhulu yavele yamakhona lapho la eshayiseke khona.

Kubalulekile ukuthi mangabe uyoqala ingxoxo yokuzinakekela ngokwempilo kuqala ngokuthi uw'funde umphakathi okhuluma nawo ukuz'wazi ukuthi uphila kanjani, lokho kuzovumela ukuthi ukwazi umawukhuluma nabo uzwakale.

Kubalulekile ukuthi zikhulunywe leziy'ngxoxo kodwa ukuze uziqale kumele umphakathi uwazi, ngalokho ngisho ukuthi ubhekisisane nezinto nangendlela abaphila ngayo ukuze ukwazi ukuthi uthimangabe uyiqala lengxoxo uyiqala ngenhlonipho ezokwazi ukuthi ifike kubona kahle.

Kumele kuqale kufundiswe othisha ngoba othisha mabengakwazi kwabona ukuthi kwenziwanjani makukhuluma ngosizo lokuqala, ngeke ulindele ukuthi abafundi bazokwazi. Lento kumele iqale kubona othisha ukuze bakwazi ukuthi bafundise ney'ngane iklasi neklasi ngoba akusizi ukuthi kuzofika umuntu oyedwa asifundise isikole sonke ngoba kukhona abangeke bezwe kahle.

Cha, abantu abaningi bezwa ngemiphumelo yayo i-booster emva kokuthi sebeyithathile abazange bakwazi ukuthi bay'khulume bayikhiph'ulwazi layo imiphumela emibi ye-booster phambilini kuwukuthi abantu bayithathe.

Umtholampilo kumele kube indawo la uzozizwa khona ukhululekile ukwazi ukuthi uvul'isifuba kungafiki engathi usendaweni la khona uzophatheka kabuhlungu noma udeleleke. Ilapho la ibalulekile into ye-counselling ukuze bakwazi ukuthi umuntu onesimo esifana nalesi akwazi ukuthi abhekane naso akhulume nanomndeni.